Ntho eno e sebetsa haholoholo ha o tluwa tabeng ya ditjeho tsa ho nka leeto, e fokotsa boima ba ho patala ditjeho tse kgolo kgolo tsa ho nka leeto, mme e fokotsehe le tjhelete ya mafura a koloi. Re ka e sebedisa hape ha re nka leeto la mehleng la mehle ena le mehle ena la ho ya mosebetsing kgwedi matsatsi matsatsi le letsatsi kgwedi kaofela. Moo re ka ikokohwanya re le basebeletsi mmoho re le babedi re le bararo kapa re le bane re dula mabapi ka metse, hore re fokotse ditjeho tsa ho tshela mafura a koloi ha o ya mosebetsing mehle ena le mehle ena.

Bese ya masepala ha e tsamaye motse toropo wa rona kaofela, hobane bothata bo boholoholo ba rona ke hore dibese tsa rona tsa masepala ha di kgonne ho ananela motse ona wa rona kaofela ntse di sebeletsa nakong. Ho hlokeha tjhelete ya ho eketsa dibese motseng ona wa rona hore di tsebe ho ho ananela motse toropo wa rona kaofela.

O ipaballo mmileng ho bohlokwa haholo, ho ipaballa mmileng ho kenyelletsa ho kganna ka ntle ho ho notahi ho phomola ha utlwa eka o kgathetse. Hoba ho di di garage tsa rona tsa mafura a koloi di na le o le dibakanyana tsa moo o ka emisang koloi, wa nka wa nka kgefu nyana wa kwala mahlo wa kgatholoha wa tswella ka leeto. E nngwe hape ya bohlokwa ke ho ho lekola koloi ya hao pele ha o kena mobileng.

Ditefiso tsa makoloi ho ya toropong ke bona di lokile haholo ha re sheba ditjeho tsa mafura a dikoloi le ka moo di dulang di nyoloha ka teng nako e kgolo le e nyane, empa ditefiso tsa makoloi ho ya toropong tjeho ya teng e dula e dutse dilemo tse tse kae tse seng kae?

Ho bua nnete mokgwa oo balaola sephethephethe ba sebetsang ka teng o nkgotsofatsa haholo hampe, moo hobane ba fumaneha ka hara motse le ka hara toropo ho fapafapana. Ba fumaneha moo o sa ba nahanelang, ba etsa motso mosebetsi o tswileng matsoho.

Ha o iphumana o le ka hara kgalefo ya tsela, nthwe o tshwantsheng o qale o e etsa, ke ho thola o hema o theosa maikutlo mme le buisana ka taba eo. Kapo ho kgaola ditaba o kopa tshwarelo o tswella ka leeto ya thusa nako